Batho ba ba tsamayang ka maoto kapa ba iphitlhela ba ya ko ditirong ka maotong ba ka tlhagelwa ke dikotsi di le dintsi thata mo mebileng. Ba ka iphitlhela e le gore ba thulwa ke dikoloi mo mmileng, ba bangwe ba ka iphitlhela e le gore ba kgothosiwa mo ditseleng tse ba tsamayang mo go tsone fa ba ya kwo ditirong. Mme tsela e e maleba e ke akanyang e ka diriwa go netefatsa gore batho bao ba sireletsegile ka nako tsotlhe ke go dira bonnete jwa gore mo tseleng go nne le melao ya tsela e e rileng gore ba tsamaya ka dinao ba tsela le bapalami ba dijanaga ba dirisane mmogo. Mme gape le gore mo community-ing kapa mo tikologong go phele go na le batho ba ba rileng ba ba tlhokomelang batho.

Magareng ga bakgweetsi ba dipalangwa tsa botlhe le dipalangwa tsa di-Uber kapa tsone di-Bolt-e, ba ba nang le tirisanommogo bontsi jwa nako ke bone ba di-Uber kapa ba di-Bolt-e. Batho bao ba tota ba na le tirisanommogo, ba a itse gore o mo kopile ka kopo le botswapelo gore o batla go ya ko lefelong le le rileng mme o tlile go duela madi a a rileng mme bano ba dipalangwa tsa botlhe ga ba na tirisanommogo mo go maswe. Nako tsotlhe ke bone ba ba batlang go phela ba siame mme ba palangwa bone ba seke ba siama. Bontsi jwa nako ba phela ba le lerata ba le modumo ka go rialo bapalangwa ba di-Uber le ba di-Bolt-e ba siame thata ebile ba na le tirisano .

Toropo ya Johannesburg-ke e tota e na le bo borukgutlhi bo bo ko godimo go tshwariwa poo, go a ketekiwa batho ko direnkeng. Seno tota se ka fokodiwa fa ne go ka nna le batho ba ba thapiwang go tlhokomela kwa direnkeng kapa go a nna le batlhokomedi ba ditokologo ba ditulo ba le bantsi thata kwa di-rank-eng gore ba lebane le tsone dikgang tsa go tshwana le tseo le dikgwetlho tsa go tshwana le tseo. Mme bontsi jwa nako seno se bakiwa ke gore ko direnkeng tsa rona tse di kwa Johannesburg-ke ga go na tshireletso e kalo-kalo thata and-e le batho ba teng ba ba ntsi thata go le maswe thata ka merafe e e farologaneng. Seno ke sone se bakang borukgutlhi bone.

Re ne ra emisiwa ke maphodisa a tsela, mme go se monate batho ba galefile ka ga ne batho ba neng re palame le bona ba itlhaganetse ba batla go ya ko ditirong, bangwe ba batla go ya ko ba ba tshwanetseng go ya teng ko meletlong e e rileng nako e ba sitela. Mme mathata e ne e le gore mokgweetsi wa sepalangwa seo o ne a sena matlalo a a rileng le sejanaga sa gagwe se se mo maemong a a siameng. Mme fela bapalangwa ba ne ba galefile tota.

Lefelo la bopalamelo la difofane le nkileng ka le etela ke O R Tambo e leng kwa Johannesburg-ke kwa Gauteng. Dilo tse di diriwang le tse di tshwanetseng go diriwa pele o ka palama sefofane ke go dira bonnete jwa gore dithoto tsa gago tsotlhe batlhokomedi ba teng ba di lekotse ba bona gore a ga di na dintsana-ntsane tse di rileng. Ke go dira bonnete ba gore dithoto tsa gago di feleletse tsotlhe, mme ba di lekotse, mme le go dira bonnete jwa gore o tlile ka makwaloitshupo otlhe a a tlhokagalang a go tshwana le bo lekwalo la boitshupo kana tsone bo di-VISA jalo-jalo.

Nngwe ya dikhamphane tsa dibese e ke e ratang ke company ya Atamelang. Atamelang ke nngwe ya khamphane e e dirang tiro e e tswileng diatla thata ka gore dibese tsa teng di phela di le ka nako, dibese tsa teng di phela di le mo maemong a a siameng. Ga se gantsi o ka utlwa gote dibese tsa teng di tlhagisitse dikotsi tse di rileng komponi eo e tota e siame thata.